Kona kungawuthuthukisa ukulungela kwalezo zinto, kepha kuya ngokuthi amagemu anjani lapho owadlalayo kwi-inthanethi.

Kunomthelela ngokuthi uma ngabe labo bantu abadlalayo kunento ethizeni abayenzayo nalabo bantu ababukelayo bazofuna ukwenza leyo nto leyo. Begcine sebezithola esimeni ekufanele baphile ngaso iy'mpilo zabo zonke.

Yebo, ngake ngabafundisa abantu ukudlala umdlalo ebekade ngudlala wesintu. Abaningi bakhona abazange bawuzwisise ngoba bese bekade bebadala bebengaphenduli ngendlela ekufanele.

Umdlali engimthandayo kunabo bonke abadlali bebhola kungawu-Lionel Messi ngoba kuyena nje umuntu okwazi ukudlala ibhola engilithandayo. Hhayi ngoba abanye mhlawumbe abakwazi ukudlala. Ngiyayithanda indlela adlala ngayo yena ibhola.

Ngingawuchaza ngithi mina kuyena siyagijimisana la uyangithinta uma ngiqeda ukukuthinta nawe kwamele ugijimise omunye umuntu umthinte. Ngiyacabanga ukuthi iwona mdlalo esingawudlala njengoba sesibadala singawudlala futhi ube mnandi ngendlela ubumnandi ngakhona sisebancane futhi ngicabanga ukuthi ungamnandi kakhulu-ke manje ngoba sesibadala. Singawudlanga kangcono, singawudlala kangcono kunasekuqaleni.

Amagemu aku-inthanethi ayanceda ngokuthi akhe ithimba futhi uma ngabe futhi uthola amagemzi anjengala okuthiwa o-puzzle ayakhona ukuvula umqondo, ukuthi abantu bakhone ukucabanga kangcono nokuxazulula iy'nkinga.

Ukudlala imidlalo yomzimba kwenza ukuthi umqondo uvuleke ngoba umzimba uhlezi ukulungela ukusebenza. Kuyanceda lokho ukuthi umntana wesikolo angahlezi akhathele ahlale acabanga kangcono futhi.

Imisebenzi onokuqhamuka lapho iwumsebenzi we-tourism, umsebenzi we-transport-i, umsebenzi walaba abantu abadayisayo emigwaqeni nalaba abathengisa izinto zesintu ezigqokwayo noma ezidliwayo.

Yebo, ngake ngamenza umngani omusha ngokudlala umdlalo, igama lomngani wami kwaku-Rasha. Ngangidlala naye ibhola sahlangana lapho nje saba nomqondo ofanayo ngapha ebholeni silithanda nje sithanda ukulibuka sobabili, kodwa-ke noma sidlala egrawundini kakade sidlala kakhulu siphathane sobabili. Sajwayelana indlela esidlala ngayo yabo yenzeka kanjalo nje saqhubeka namanje sisebangane.

Ngake ngafakwa egrawundini angizange ngihlale mhlawumpe ngisho nemizuzwana elishumi u-coach wasengikhipha. Lesi simo leso azange sengiphathe kahle ngoba abangani bami basebengihleka nje bathi ngingene ngakhishwa kusho khona ukuthi into engiyidlalayo ayikho. So bengingathanda ukuthi uma ngabe khona ezinye iy'ngane mhlampe ezidlalayo o-coach labo bangazami ukudlala ngazo bahlekise ngazo ebanganini bazo.

Ngicabanga ukuthi izikole zingakugqugquzela ngokuthi zibaphathe ngokulingana abadlali besifazane nabadlali babesilisa.

Bangafunda amakhono amaningi kakhulu kwawona nje lokudlala ibhola, ukudlala i-rugby, ukudlala i-cricket. Iwona amakhono abangawafunda lawo kuya ngokuthi umuntu-ke yena inhliziyo yakhe ikuphi, noma imuphi umdlalo akhona ukuwudlala kahle.

Ya, kona uma ngicabanga ngemidlalo yendabuko kuyaye kungikhumbuze nje ngesikhathi esendlule lapho ngisemncane ngingakabi nazo izinkinga enginazo manje njengomuntu omdala. Kuyangikhumbuza ukuthi ngangijabule kanjani ngiseyingane. Kwakumnandi kanjani ingekho yonke le nto yokuthi mhlawumbe siwobuka o-TV siney'nkinga o-inthanethi, ukugula kwengqondo okungekho nje. Sasikhululekile thina siy'ngane sidlala imidlalo nje uma kushona ilanga uhambe uyolala.

Leyo nkinga leyo bangayisiza ngokuthi bathole abantu abaningi abazosebenzisana nabo bakhone ukwabelana ngomsebenzi okhona ngesikhathi esincane.